Eya, re ka apara dishweshwe kantle ho dikobo tsena tsa rona re na le dishweshwe tse ho tsibisahalang dishweshwe ke tsa Basotho ra rwala le modiyanyewe hobane akere jwanong ho wa tjhesa hore letsatsi le se ka re tjhesa empa dishweshwe le mediyanyewe ke ntho tse bontshang hore rona re Basotho.

Bana ba rona ba re ba na le ditokelo ha re hano empa ha o le ngwanana e tlhomphe le ka mokgwa o apereng ka teng se ka batla hore ebe wa sejuwa e bosupa ka menwana e hlomphe apara ka toka eo o ihlomphile eke diaparo tsa hao empa ihlomphe ephe seriti diaparong tsa hao.

Ke nahana tsona mafapha ana kapa tsona mabenkele a ba utlwisisa hore ha re batho ba tshwanang ho re batho ba seemo se le seng ee, e hantle bo ntate ha ba be le seo sebaka sa bona kapa lefapha bana le rona tsa bona. Ha ke bone bothata ho hang tekatekano e teng hobane jwanong ntate ha ke se apara jwalo ka mme, mme a ke sa apara jwalo ka ntate.

E bang ke sa tsamaya le ngwana ho lo mo rekela sekipa sena ase batlang a kanna a romella senepe ya se sheba founung ke shebe se batlile se tshwana le ntho ena e rometseng e ba bobebe haholo.

Dinako di fetohile empa ra tsa setso sona e ntse e le setso ha sa fetoha ntho eo re ka e etsang ke hore fabric ena haebe haholo, mme batho ba sebetsang ho yona ba tsebe ditso tsa batho ba etse ho ya ka setso ena e tlo tlisa diqabang le ho kwata bathong.

Mesebetsi mo re sebetsang hona le melao. O ke se fihle feela ka moaparo wa setso o itseng. Dinako ka mona di fetohile, empa ho ka etswa mohlomong bo labohlano le leng le leng ho aparwe diaparo tsa setso e ntse e sena bothata empa dinako di fetohile ha hona nthwe re ka e etsang.

Nyana o itshetlehile ho setso sa Basotho e leng meetlo ditumelo le mekgwa ya boholoholo mme ke letshwao la boikokobetso ba setso. Batho ba ratang modiyanyewe hobane ba bontsha ka boikgantsho ba setso sa Basotho.

Dipuo tse fapaneng ha di na mathata hobane re dula mona Afrika Borwa moo re nang le dipuo tse ngata. Ngwana a ka nna a tseba setso sa mme e bang ntate a sa nyalang wa mmae empa ho banyalane ho bohlokwa hore ngwana a tsebe sa ntate haholo ho feta sa mme.

Ke nahana mehla e re dulang ho yona. Ke yona e ileng ya fetola dintho haholo mme batho ba batjha ba bangata ha ba ipha nako ho ka tseba na meetlo ya rona le eng ho etsahala jwang ho etsuwa jwang. Ke ka hoo, ho se ho iphelela fela bophara hona ba lefatshe batjha ba ipha nako ho ka tseba na ke bo mang ba ya kae ho etsahalang.

Helang, rona re batho bane ba ithatelang mabele, mabele ke ntho ya rona re batho bane ka mekete ya rona ra kgiba ke ntho ya rona. Re banana ba ditolobonya banyana ba ya mabollong ba lo rutwa hore ba banana ba felletse le bashemane ba rutwa ho ya mabollong mane e la ba banna ba felletseng setso sa rona se setle.

Bana ba hona jwale ha ba na tjheseho ya ho tseba na eng ke eng ha ba na le yona tjheseho ya hore ba ka di-library batho a lo bala dibuka ha ba sa leyo ha ba na tjheseho ya ho tseba hobane ba shebane le marangrang ana a technology ba shebile le mehala matsohong. Tjheseho ha e sa le yo ho hang.

Nna ke etsa hore ditaba tse ke di utlwang ke lo botsa batho ba baholo ka tlung hona maqheku ano. Hore ha e le tjena ke yona na e be ne le etsa ka mokgwa oo ha ele tjena ke yona na ebe ra nna ra tswella pele ka yona. Ke netefatsa ka tsela eo.

Ke nahana hore ntho e etsang hore re sa hlomphe meetlo ya merabe e meng. Ke hobane motho ha nke na boithuto na morao haeba o na ho etsahalang ha ho etsuwa tjena e bolelang ra nyatsa ke yona ntho etsang hore re se ka hlompha lenyatso. Ba bang ba nahana hore ba betere ha ba bang.

Batsofe bana hobane ke bona ba phetseng pele ba rona ba na le ba tseba betere ho feta rona mme ke ka hoo ba tla tlameile ba e fetisetsa ho bo malome ba rute bona batjhaki. Jwale batho bana kaofela ba bohlokwa ba bohlokwa haholo fela ho baballa meetlo.